Sweswo swa vava swinene nkarhi wun'wani ndzi twa i nga ri va nga kota ku ngetela nkarhi loko va vona leswaku wa ha ri na data yo tala swinene hikuva ku tshama munhu a nga ri na data naswona swa vava ku ve ku data vo teka hi ku va yi expire-ile kumbe nkarhi wa yona wu va wu hundzile. Sweswo swi ni endla ni twa ndzi khunguvanyeka swinene hikuva swi swi tikomba i nga ri hi mina ni nge le ku luzeni ka mali laha data yona va tlhela va teka kunene yi tlhelela ka vona sweswo a swi ndzi khomi kahle.

Hi n'hweti data leyi ni yi tatisaka ya hindza na times fifty hikuva netiweke ya Vodacom a yi hlweli ku dya data naswona munhu u fanele ku tshama a ri a khari a ri karhi a xava data laha data na yona yi tlhelaka yi heleriwa hi nkarhi kumbe ku expire ya ha ri kona ya ha tele. Leswiwani swi endla leswaku munhu a tshama a ri karhi a xava data hikuva masiku lamawani ku tshama munhu a nga ri na data a swa swa vava swinene hikuva ku va na data masiku lama i xilo xa nkoka hi laha u faneleke u twa kona mahungu ya tiko kumbe ku khumbana na varhandziwa va wena hi ku tirhisa data se swi endla leswaku hi n'hweti munhu a tshama a kha a ri karhi a xavana na data.

Data ya ti-cellphone i swilo leswi va swi vitanaka mobile internet hi Xinghezi naswona yi pfumela leswaku u nghena eka inthanete hi riqingho ra wena loko yi ri kona handle ka swona a ku na ku nghena eka inthanete loko u nga ri na data eka cellphone ya wena.

Mina ndza pfumela leswaku data nxavo wa data hi wona xirhalanganyi hikuva data masiku lamawani ya durha swinene. Mabindzu yo tala lama nga na tinetiweke ma tlakusile nxavo wa data hi ndlela wo yo hlamarisa swinene hikuva va swi tiva leswaku data munhu loko a nga ri na data swi fana na loko a nga ri munhu hikuva loko u ri na data hi kona u kotaka ku nghena ka inthanete.

Nxavo wa data ya Vodacom na Cell C wu hambana hi tihakelo kumbe hi tlakukelo kumbe madurhelo ya ti-data. Vodacom yi le henhla swinene loko hi yi pimanisa na Cell C nxavo wa data leswi vulaka leswaku mina ndzi nga tirhisa Vodacom hikuva ndzi munhu loyi a nga tirheki loyi a nga ta ka a nga swi koti ku xava data yo tala kumbe hi mali leyi yi nga tlakusiwa ya tihakelo ta Vodacom so mina ni nga kota ku tirhisa Cell C hikuva Cell C yi na tihakelo ta le hansi swinene.

Hikuva ku tirhisa Wi-Fi Wi-Fi u hakela hi n'hweti na n'hweti leswi vulaka leswaku loko u za u hakela masungulweni ya n'hweti u ta tlhela u ya hakela futhi n'hweti leyi taka. A swi fani na ku tirhisa data hikuva ku tirhisa data a yi hlweli na ku hela data swi vula ku u fanekele u tshama u khome mali n'hweti yin'wana kumbe siku rin'wana na rin'wana or vhiki rin'wana na rin'wana ku xava data se ku tirhisa Wi-Fi swi kahle hikuva u tirhisa i i i data hi ndlela leyi wena u swi lavisaka xiswona na ku hela a yi heli loko ku ri ya masiku ma thirty.

Mina ndzi nga ku eka malume data i nchumu lowu tirhisiwaka eka inthanete ku vona leswaku maxaka ma ha pfukile kumbe swin'wana leswi katsaka ku fana na ti-google loko munhu a lava information yo karhi a nga kota ku tirhisa data leswi vulaka leswaku a data yi tirhisiwa ntsena eka inthanete yi tirhisiwa ka swilo swo fana na swa ti-Whatsapp, ti-Facebook kumbe ti-TikTok laha vanhu va hungasaka kumbe ku bula kumbe ku burisana na maxaka ma vona.

Xivangelo xa ku va data yi durha masiku lama i ku va data ku ri nchumu lowu wu rhangisiwaka emahlweni ku va ku ri nchumu lowu laviwaka ngopfu masiku lawa hikuva inthanete kumbe swilo swo tala swi lava data leswi swi katsaka swilo swo fana na WhatsApp, Facebook, ti-TikTok xin'wana na xin'wana lexi nga le ka inthanete xi lava data. Laha tikhampani to tala ti nga swi vona leswaku loko to tlakusa nxavo wa data ti nga endla mali ya le henhla swinene hikuva vanhu vo tala data ve le ku yi laveni masiku lama loko u nga ri na data swi fana na loko u nga ri nchumu kumbe u nga ri eku hanyeni etikweni leri van'wani va hanyaka ka rona data ya durha hikuva data yi na nkoka swinene.

Nxavo wa data wu le henhla swinene na matirhiselo ya data me le henhla swinene leswi vulaka leswaku data masiku lama yi laviwa ngopfu ku ze na tinxavo ta yona ti va ti tlakuseriwe ehenhla ngopfu hikuva vanhu vo tala va va va kha va tirhisa data kumbe va va va kha va lava data.

Munhu a nga endla swo tala ngopfu hi riqingho ra yona ra le nyongeni loko a ri na data kumbe hi ku tirhisa data leswi swi katsaka ku burisana na maxaka ma le kule na ku burisana na maxaka ya le kusuhani hi data naswona wa swi kota ku ku lava mitirho ka inthanete kumbe ku tsala ti-assignment loko munhu a ri n'wana wa xikolo hikuva a ri karhi a tirhisa data so loko munhu a khome riqingho ra yena a nga endla swo tala ngopfu hi ku tirhisa data.

Munhu a nga fikelela swo tala hi ku tirhisa data van'wani va va va kha va dyondza online kumbe va dyondza va tirhisa inthanete van'wana va tirha vo tshama tindlwini hikuva va ri karhi va tirhisa data so data ya pfuna swinene ende nakona munhu a nga fikelela swo tala a ri karhi a tirhisana na kumbe ku tirhisa data laha van'wana va kotaka ku endla mitirho kona kumbe ku apulaya mitirho kona va tlhela va hlamuriwa va ri karhi va tirhisa data.

Ina data na matirhiselo ya Wi-Fi ya hambana hikuva data ya durha swinene nakona data yi hlweli ku hela laha munhu a fanekeleke a xava masiku hinkwawo data kumbe endzhaku ka masiku mambirhi data yi va yi herile kambe Wi-Fi munhu wa swi kota ku va a yi hakela hi n'hweti laha a tshamaka na yona n'hweti hinkwayo kumbe laha a kotaka ku yi tirhisa n'hweti hinkwayo a nga se hakela nchumu. Data munhu u va a tirhisi mali ya le henhla ngopfu hi n'hweti hikuva data ya durha naswona data a yi hlweli ku hela kambe Wi-Fi ya tshama n'hweti hinkwayo munhu a nga se humesa nchumu nkwameni wa yena.

Ku pfaleriwa ka data i ku va munhu a xavile data kambe a nga ha koti ku va a tirhisa data ya yena leswi yena a lava ku tirhisa eka swona.

Ina ku na ku hambana eka ku durha ka ti-data leti hikuva data yin'wana na yin'wana yi ta na ntsengo wa yona tanihi ku yi tirha masiku mangani na ku ri ku va ku ri ti-data tingani hi swona leswi endlaka leswaku ntsengo kumbe madurhelo ya yona ma va ma ri karhi ma hambana swo fana na five gig ku va ku ri five thousand wa data a yi nge ringani na three thousand wa data three gig leswi vulaka leswaku ta hambana swinene na hi ma na hi madurhelo ya tona.